Imikhankaso yezempilo yabesilisa iqwashisa ngezindaba ezijwayelekile zezempilo. Ikhuthaze ukungenelela kusesenesikhathi futhi ikhuthaze indlela yokuphila empilo. Amasu, abalulekile ahlanganisa kakhulu ukuqwashisa abantu, ukukhuthaza ukuhlolwa njalo, ukubhekana nempilo ngengqondo, ukukhuthaza ukuvivinya umzimba, nokuqeda ukuqwasha ngokufuna usizo.

Ukubambisana phakathi kwabalaphi bendabuko kanye nemitholampilo yesimanje kuhlanganisa amandla azo zombili. Izinhlelo, ukunikeza, ukunakekelwa okuphelele, ukuzalwa kwamasiko kanye nokuthobela isiguli okungcono ukwelashwa okuhambisana nayo. Kuthuthukisa ihlalakahle yesiguli, odwa-ke izinsalelo zifaka phakathi ukwehlukana kwendlela kanye nesidingo eziqo.

Umkhunkaso wokuqwashisa umphakathi kufanele uhlonze umkhonyovu, uqondise amaqembu asengozini futhi usebenzise imilayezo ecinile esekelwe eqinisweni. Amasu ahlanganisa ukufinyelela ezinkundleni zokuxhumana, imfundo yomphakathi, ubandlululo bemidiya, nokusebenzisana nabasebenzi bezempilo.

Uma ngolwazi lo enginalo mina, uma amaphilisi nemijovo ingekho, into ongay'vikela ngayo ukusebenzisa i-protection, phecelezi ikhondomu. Ukuze ukwazi ukuy'vikela kwiy'zinto ongavesane uhlangane nazo. So ukuyiphatha kahle komuntu ukuthi uma ngabe lezi ezingatholakali ey'fana nelentuzaneni ema-injekshini namaphilisi, basebenzise i-protection ukuze bay'vikele nabo.

Khona ingoba, yebo ibakhona ingoba, abahlala emadolobheni kakhulukazi abakhoni ukuthi baye emakhaya. So, abakutholayo bakuthola kumakhemisi, emakhemisi iwona engathini angayenzi, ayenza izinto zibengcono ngokuthizeni ukuthi abakhoni ukufinyelela emakhaya. So, ukuba khona izinto ezemithi bayiletha noma bayilanda emakhaya, bakwazi ukuthi bafinyelele kubo ngamakhemisi.

Ngokwazi kwami, umuntu oshonelwe kwamele agezwe ngokwesintu, ingoba akwazi ukuthi impilo ibe khona, lo muntu oseshonile akekho. Ngichaza ukuthini, ngichaza ukuthi ubumnyama kungamlandeli, kube nempilo for yena azoqhubeka ngayo, azokwazi ukuyiphila. Kungabi ukuthi lo oseshonile amlande noma amhluphe abe nesikhwele ukuthi angakhoni ukuthi aqhubeke ngempilo yakhe ngoba yena eseshonile. So ukugeza ngokwesintu kuyasiza lokho ukuthi kukhipha ithunzi elimnyama, likhiphe ukuthi angakhoni ukukulanda impilo ibe khona and esuse isinyama ukuthi angamlandeleli.

Isisambululo sakho konke lokhu sokuthi angabi lonely, kungaba khona umuntu oyedwa osekhulile kowezingane zakhe noma umzukulu wakhe . Angamuthatha ahlale naye noma kube yena la nakho omdala noma umzukulu wakhe amthembise noma ofisa ukuyohlala khona abe naye twenty-four seven. Kungathiwa uma kutshintshe indlela yokuphila mhlambe eyobuyele ekhaya, ukuthi akhone ukuthi agade khona. So, isolushini yalokho ukuthi bamthathe imindeni ezokhona ukuthi ihlale naye.

Cha, angiboni yenza ngokwanele ukusiza. Ingoba abayenzi imikhankaso ezokwazi ukuthi ibabonise noma babone nabo bakwazi ukubona ukuthi kukanjena. Abayenzi imikhankaso eyanele ye-awenesi yokubatshela ukuthi kukanje kukanje kanje and indlela yokuthi ukhona ukuy'khipha lapho, ungasabi, sondela kithi sikwazi ukukusiza. Abayenzi leyo ngoba abasinikezi ukhamfathi ukuthi into ebeyika nje, yenzekile sikwazi ukuza kubo. Asithi loko abasi-amukeli ngezandla ey'fudumele.

Iziguli zingasizakala kakhulu, ingoba abaningi bakhona babambelele ey'ntweni zesintu kakhulu. So, abangahlanganisa basebenzisane, abanolwazi kakhulu kokwesintu bangasiza kubo bona labo betholampilo. Ngokuxhumanisa imithi noma namaphilisi azokwazi ukusiza umuntu akwazi ukuyibhusta isistimu yomuntu naturally. Bakhone ukuthi bathole into ey'fana ney'mbiza noma nemithi izokwazi ukuthi umuntu aphuze yona, kunokuthi aphuze amaphilisi.

Cha, asikho isidingo sokuthi aye emtholampilo ingoba akhona. Abasebenzela igavamenti, noma ukuthini, amavolontiya ayenza ukuthi baye door to door, baye emizini, babuze if kukhona abadala yini abaphuza amapilisi abaya emaklinikhi? And then uma ngabe bekhona, ibona abakwazi ukuyothatha amapilisi emaklinikhi bawayise ey'ndlini. Yingakho kukhona labo bantu labo, ngoba bayasiza ukuthi bengakhoni ukufinyelela emaklinikhi, bakhone ukuthi uze kubo, isidingo singekho ukuthi baye khona.

Imphakathi ingavula iy'ndawo ey'ngafana nesenta for abantu abakhethela ukugulela emakhaya. Ebayenze ukuthi abadala bakhone ukuthi banakekele abanye abadala abasebakhulile. Yingoba kuyoba lula for laba asebane-experience ukuthi bakwazi ukunakekela aba-choose-zele ukuthi bakhulele emakhaya. So abangakwenza ukuthi bahlangene as umphakathi, kube nesenta abayoyivulela bona ukuthi iyenze impilo yabo ibelula, ukuthi babe eduze nemindeni yabo. Nanoma kungathiwa base-home noma ey'ndaweni ey'fana namasenta kanje bazokhona ukuthi babanakekele, kube lula futhi labo basebenzi labo ukuthi .